Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha layo ngoba okokuqala yonke into yenziwa ngexesha. Abaphangeli baphangela ngexesha emisebenzini yabo, abantwana besikolo baya ngexesha esikolweni ukuya nokubuya kananjalo.

Ezi zizathu zikhankanywe ngentla zezona ziphambili ekwenzeni ezi ngxaki kwiinqwelomoya. Ezinye ndicinga uba yindlela eyakhiwa ngayo le ndizamshini okanye le nqwelomoya ezenza ukuba ngelinye ixesha ibe nayo loo ngxaki ithile ibhekene nayo okanye ungakulungeli ukuthatha elo nani labo bantu ngelo xesha.

Ingxaki yokuqala abadibana nayo bubudlobongela endleleni kungakhuseleki ngoba nxa ukhwele ibhayisekile akufani nanxa ungaphakathi emotweni. Okwesibini lixesha olithathayo ukusuka ekhayeni lakho ukuya emsebenzini okanye esikolweni apho usingise khona alizulungana neli le moto. Umzimba uyadinwa, awuzusebenza ngendlela osebenza ngayo emotweni. Kwabanye abantu bahambe bahambe babe neengxaki ezithile emizimbeni ngoba imizimba yethu ayifani.

Okokuqala ndicinga ukuba kungenxa yokuba ibhabha phezulu esibhakabhakeni. Abanye abantu ngamagwala kakhulu, bayakhawuleza uba nombilini kukubukela amafu esibhakabhakeni. Abanye ukujonga ezantsi ube uphezulu ube ubona ulwandle ezantsi nokuba neengcinga ezininzi okanye ezinzulu zokuba yintoni na enokwehla yenzeke njengokuba nikhwele le nqwelomoya kwaye uncedo ningalifumana njani na. Abanye abantu bakhetha ke impilo yabo kunokuba bathathe.

Ewe, ndingatsho ndithi afanelekile. Okokuqala uUber okanye uBolt ukuthatha apho ukhoyo ukusa phambi kwendlu yakho apho ufuna ubekwa khona. Uyazikhethela ke futhi ixabiso ngoba akaveli emnye okanye emabini. uyazikhethela uba yeyiphi ofuna ukuyikhetha nexabiso layo. Ngoba ngelinye ixesha uyakwazi ungahambi wedwa nibe mhlawumbi nibane okanye nibahlanu kodwa nonke nisiya kule ndawo iyi-one nibhatalele le, eli xabiso lomntu oyi-one.

Kuba ndizawube ndiqala ukudibana nale meko enje ku-Uber kwaye ndingayazi ingxaki abhekene nayo umqhubi lo kaUber, ngoko ke ndingenza ingathi akukho nto ndiyivayo ndizame ukuzibamba kangangoko. Kwaye nam akukho nto ndinobuza ngoba abanye abantu banamavumba bengenziwa kukuba abahlambi kodwa besenziwa zizigulo abanazo emizimbeni yabo.

Ndanziva ndikhubekile kakhulu kwaye ndidakumbile ngoba izinto ziyadura, amaxabiso eenqwelo esizikhweleyo ayenyuka kodwa indawo esiphangela kuzo imali ithathe iminyaka ukuba mabayinyuse. Bathi sele beyinyusile, bayinyuse nje ngeesetana ezimbalwa. Iyaxhalabisa kakhulu loo nto ngoba uthi wakubala ubone ukuba umvuzo wakho wonke uphelela endleleni kwisithuthi osikhwelayo.

Zonke ezinye ndizibona noko zisalungile kule indawo ndikuyo. Esokuqala nesesibini endizibonayo ukuba ziyingxaki ekumele sikhawulelane nazo, okokuqala imali asinayo kodwa yona imali yokukhwela kufuneka sinayo ngoba awukwazi ukhwela mahala xa uya empangelweni okanye abantwana xa besiya esikolweni. Okwesibini sikhwela kabini okanye kathathu ukuze uyofikelela apho uya khona, nto leyo ichana abantu kakhulu. Ukuba oonotekisi bangazama ukuba noko noko noko noko xa usuka kuloo ndawo uhlala kuyo usiya esitishini sabo okanye erenkini yabo enkulu apho ufumana zonke iteksi zezi ndawo ezahlukileyo, bazame ukuba bathathe abantu mahala, uqalise ke ngoku ukhwela kwisigigaba sesibini.

Into iyalenza nzima olwam uhambo endleleni kukubaleka kwezithuthi endleleni. Isesi sifuna uba siso esiphambili, isesi sifuna ukufika kuqala apho siya khona singabacingeli abanye abantu abakhwele izithuthi. Okwesibini yindlela iimoto ezihamba kuyo. Ezinye iindlela azikho semgangathweni azikulungelanga ukuba iimoto zingahamba kuzo kwaye abantu abakhuselekanga ngoba kaloku nabantu abaqhubayo baqhuba ukungakhathali ngelinye ixesha, nto leyo eyenza ukuba iimpilo zabantu zibe sezingozini.